Molao o tshireletsa ba filweng ditsha ka mokgwa o totobetseng. Hobane ya filweng setsha ke ena ya fuwang lengolo le bontshang hore moo ke ha hae ke ba kantoro ya tsa bodulo. Mme ha e le hore o siile lengolo ena le tekennweng le bitswang Will-i, se ka iswa ho eo a mo kgethileng, empa ha ele hore ha kgetha e mong wa bana ba hae. Molao o re bana bao kaofela ba arolelwe setsha seo ka di tse lekanang, e seng bana ba bo bana ba hae. Ka mantswe a mang, ke bana ba hae bao molao o ba sireletsang ho ba moo.

Lebaka ke hore batho ba phelang mahaeng ba ja dijo tse tswang mobung o hlwekileng, mobu o senang di meriana e itseng, kapa di chemical tse itseng. Dijo tsa teng ha di hodiswe ka letho, di hola ka tlhaho ya tsona eo di e behetsweng le nako eo di loketseng hore di hole ka tsona. Ke ka hona di senang bokodi ba letho. Re ka ithuta hore le rona mona metseditoropong, re etse sona seo re tle re tsebe ho phela re pheme le di sick.

Ntate Thabiso ke tla qala ho pheha mesong ya letsatsi la Labohlano, ke phehela letsatsi leo la Moqebelo. Mme ka kgona ke tla hloka hore o ntlisetse mekotla e mebedi ya setampo le mokotlana wa morokgo mokotlana wa tamati le mokotlana wa beetroot-e. Ele hore ke tle Ke tsebe ho etsa dijo tse felletseng ka nama ena e leng teng, mme ke tle ke e fepe hore e anele setjhaba.

E bolokehile haholo metse e nang le diheke, ke na le motswalle ya dulang tulong e jwalo. Ho tle mang kapa mang ka nako efe kapa efe eo ae ratang, ha ho bobebe le ho dinokwane ho fihlella metseng ya bona. Hobane motho o tlamehile a tle hobane a ile a etsa tsebiso pele, mme beng ba lelapa ba dumellana le yena hore a ka ba teng. Ka mantswe a mang, ha ho na hore o tla bona motho a se a kena feela o sa ka wa tseba le hore o wa tla. Kannete ho na le bohlokwa bo boholo le tshireletso e matla haholo.

Dijo tsena tsa di take away ha di phehwe ka bohlweki, di tletse mafura a mangata, di tletse matswai a mangata di tshelwa le ka dinoko tsa mefutafuta. Mola dijo tsa setho di phehwang ka bohlweki, matswai a lekane, mafura ke a itekanetseng. Di fana ka bophelo bo botle and-e ba nako e telele, ke ka hona dijo tsa di take away di sa nepahalang, empa dijo tsa setho di nepahetse. For Bophelo bo botle le bophelo bo bolelele ho motho e mong le e mong.